Ingumbono omhle yona loo nto ukuze abantwana bakwazi ukufumana ulwazi okanye bakwazi ukufumana ukubane ukuba bakwazi ukuvula i-intanethi. Kodwa ke ingxaki kungafuneka into yobana abantwana bagadwe kube nee-websites ezivaliweyo abangakwaziyo ukungena kuzo nabangakwaziyo ukudawunlowuda kuzo, iyakwazi ukwenziwa loo nto. Then ingangumbono omhle kakhulu loo ngoba abanye abantwana emakwabo abanayo iWi-Fi futhi ayikho idatha ukuze bakwazi ukwenza uphando ngezifundo zabo okanye bakwazi ukufumana ulwazi olungakumbi.

Uninzi lwabantu abancedakalayo kwiWi-Fi yasekuhlaleni engahlawulelwayo ngabantwana abafunda kwiidyunivesithi kodwa abangahlali ngaphakathi ezikolweni, lulutsha kunye nabantu abadala abafuna imisebenzi, ngoosomashishini abasakhasayo ingakumbi abo bathengisa kumakhasi onxibelelwano nabantwana besikolo abancinci, ukuze bakwazi ukwenzela imisebenzi yabo yesikolo. Kodwa aba endibabale kuqala abathathu ndivakalelwa into yobana ngabona bantu abaxhamlayo abancedakalayo kulungiselelo leWi-Fi engabhatalelwayo. Enkosi.

Hayi, akukho nto ingako endingayenza. Ndingayiqonda into yokubana mhlawumbi ilayibri iyivalile into yokubana xa kusetyenziswa iWi-Fi yayo abantu bangene kumaqonga eendaba zentlalo. Ewe, akho nto etheni endingayenza ndingasuke ndikhethe elinye ixesha xa ndingekho selayibri into yobana ndingene kumakhasi zonxibelelwano okanye kumaqonga eendaba zentlalo. Andiqondi into yokuba ikhona into endinokuyenza kwelam icala ngoba ndiyazi ingumthetho weelayibrari ezininzi into yokubana kungakwazi ukungeneka kula maqonga xa umntu esebenzisa iWi-Fi yaselayibri ngaphandle uba andisebenzisi iWi-Fi yaselayibri. Hayi, andiqinisekanga ukuba ndinokwenza njani kwimeko enjalo.

Abantu abaninzi abayidingayo bayakwazi ukuyifumana ukuze bakwazi ukukhangela imisebenzi, ukuze bajonge into yokubana abaimeyilelwanga na ukuze bahambe bayokuhlolwa for ufumana umsebenzi for i-interview, ukuze bakwazi ukujonga into yokubana akukho misebenzi emitsha na ivelisiweyo. Abantwana besikolo bayakwazi ukwenza uphando ngemisebenzi yabo yesikolo, somashishini abasakhasayo bayakwazi ukuyisebenzisa ukuze bathengise okanye bazise uluntu kumakhasi zonxibelelwano ngamashishini abo nezinye izinto ezikwaziyo ukuphuhlisa uluntu olungakwaziyo ukuzifumanela iWi-Fi kumakhaya abo.

Zinceda abantu bakwazi ukufumana ulwazi ebebengeno kulufumana ukubana ezi Wi-Fi bezingekho. Zinceda abantu bakwazi ukufumana amathuba ebebengenokwazi ukuwafumana lula ukubana ezi Wi-Fi bezingekho.

Ndizibona zisebenza kakhulu ingakumbi ekuhambiseni phambili uphuhliso kumashishini nokubana abantu bakwazi ukufumana ulwazi oluchanileyo nolwazi olungakumbi nokuqhagamshelana phakathi kwamashishini noluntu. Zinceda into yokubana izinto ebezikade zithatha ixesha elide uba zenziwe, zikwazi ngoku kwenziwa ngexesha elifutshane futhi zenziwe kakuhle. Nokuba umntu akanalwazi olungako ngaloo nto ayenzayo kodwa ngokufumana uncedo kwaba bancedisi abafumaneka kwi-intanethi, yenza loo nto kube lula, izinto zihambe ngokukhawuleza. Aze wonke umntu akhule aphuhliseke kunye namashishini, kunye nezinye izinto abanokwazi ukuzifumana. Enkosi.

Ukubana yinto engxamisekileyo okanye yinto ebaluleke kakhulu ndinokucela omnye waba bantu abandihambeleyo ukubana, ingakumbi uba yinto engazuthatha ixesha elide, bandiboleke kwizixhobo zabo distrime ngazo. Ukuba kodwa ke yinto engabalulekanga kakhulu, ndiyakuxabisa ukuhlala nabantu kakhulu, ngoko ndicinga uba ndingayiyeka mhlawumbi ndingayibukeli. Andinakuba nangxaki.

Kulungile ngoba ngokuqhelekileyo ukuze umntu enze uphando kufanele aye kwithala leencwadi esikolweni, ukuze akwazi ukwenza uphando, ngoko iikhompyutha zokwenza uphando nazo zihlala kwithala leencwadi okanye elayibrari. Loo nto ingathetha into yobana abafundi abazuphazamiseka bangene kwiWi-Fi ngokuba xa beseziklasini ukuba kwenzekile ukuba baphathe iifowuni zabo, kodwa banokungena kuphela kwiWi-Fi xa bengaselayibri okanye bengakwithala leencwadi. Loo nto iyawuqinisekisa uba abafundi ngexesha lokufunda baze banikele ingqalelo esikolweni okanye eklasini bayayenza loo nto, ngexesha lokuba benze uphando bayahamba baya kwithala leencwadi okanye elayibrari bahambe bayokwenza uphando khona.